Boikaelelo jwa mekgwa ya go isa basimane ba kwa sekolong se go ya go rupa ke gore ba kgone go sa nne le malwetse a mantsi fa ba rupile. Fa ba sa rupa, ba kgona go kry-a malwetse a mantsi a dikobo. Dingwaga , ba tshwanetse ke go nna from twelve years.

Nka mo araba jaana, nka mmotsa gore ga ke a tshwanela go di apara ka ntlha ya gore re ne re sa nyalana.

Braai e dira jaana, o simolola ka go tsaya braai stand-e, o tsenya malatlha kgotsa dikgong, o light-a molelo, wa light-a, wa tlogela. O simolola go tshasa nama ya gago ka di-spice, wa ya gape o check-a gore a molelo wa gago o siame gore o kgone go simolola go dira braai na. Fa o siame, then o tla tshwanela ke go tsaya nama ya gago o e baya modimo ga braai stand-e, o simolola ka go fry-a-fry-a. O nne o e lebelele go fitlheng gore e be e le mo maemong a a siameng gore e ka jewa.

Fa go dira badimo, re apaya dijo tsa go tshwana le mabele a ting le nama ya kgogo e tshweu le nama ya podi kgotsa ya nku kgotsa ya kgomo. Mo go tsona ga re di tshele sepe se e leng gore ke spice. Re tshela fela letswai mo go tsone, bo go jewa. Mme tse dingwe, go tshwanakana le bo di-party, manyalo le tse dingwe, ba dira jaana, ba dirisa di-spice tsa go farologana. Go apeiwa di rice, go apeiwa di stampa, go apeiwa madambi, go apeiwa dinama le di salad.

Ee, go ya ka nna, diaparo tsa setso di bontsha jang hisitori le boswa jwa setso. Go ya ka diaparo tsa rona tsa seTswana, re apara diaparo tse di brown-o, di na le bosweu le bontsho. Go na le ditshega tsa teng le makgabe a teng, fela tsona ga o di bona jaana, wa kgona go bona gore tse ke tsa setso tse, di fapane thata le tse tsa di-fashion-e tsa gona yanong tse.

Dijo kwa morago re ka dira gore nna tsa go apaya dijo tsa setso tse di atlegileng. Re ka simolola go advertise-a dijo tsa setso ka inthanete, ra simolola go ba bontsha gore dijo tsa setso di apeiwa jang ka inthanete. Ka gonne inthanete ke yone e leng gore bašwa ba gompieno ba phela mo go yone, fela ga ba ka bona gore dijo tsa setso di apeiwa jang. Inthanete e tla ba ruta gore ba tshwanetse ba apaya dijo tsa setso jang, kgotsa di tshwanetse go nna jang.

Ke tse di apewang ka bonako, dijo tsa go tshwana le bo burger, dikota, di-pizza, jalo le jalo. Goreng dijo tse di apeiwa ka bonako, ka gore di dira gore batho ba seke ba itekanela mo mmeleng.